Maphata otlhe a puso a tshwanetse go leka go rebola ditirelo tsa tlamelo ya metsi.

Fa boemo jo go buiwa ka botlhokwa jwa go baakanya mmu le go nonotsha pele go ka jalwa. Gape go botsoloswa ka dikgato dife tse di ka tseiwang go lokisa se le tlhatlhobo ya mmu pele ko jalwa.

Ke dikgomo le gape le dipodi di amilwe tsa go kopanywa.

Ke akanya gore go tla ama temothuo ka koketso ya tlhokego ya dijo tse di tswang dijalong le ketelopele ya go oketsa lefatshe la temothuo le go fokotsa metswedi e e berekisiwang metsi le mmu.

Temothuo e tshameka karolo e kgolo tota mo Aforika Borwa ka go tlisa ditiro le ditšhelete .

Ditlamorago tsa go ntsha matlalo a diphologolo ke koketso ya polao ya diphologolo re ka thusa se ka go fokotsa go bolaya diphologolo.

Ke dijalo tse di jalwang mo gae ka gonne tse di jalwang mo gae ga go dirisiwe di-chemical-e gope.

Ke ne ke tla godisa e botlhokwa ka gonne e tlisa ditiro mo Aforika Borwa.

E kgolo ka ditsela di le dintsi gape di tlisa dibithamini le diminerale mo dijong tsa rona.

Go ja rooibos go ka tiisa marapo mo mmeleng wa motho le go fokotsa madi a leng kwa godimo.

Ke batla go itse melemo yotlhe ya bogologolo e e thusang malwetse a a farologaneng le a re gompieno gore ke thuse le bangwe.

Ke ne nka ba raya gore ba kgobokantshe madi ka fa re sa lapile puso gore e re tlisetsa diente ba kgobokantshe madi a le mannye ba kgone go reka diente ka fa re sa emetse puso e re tlisetse tse dingwe.

Ke ne nka jala ditamati ka gonne mo nageng ya rona re sokolang ka tsona go le gantsi.

Ka go e paketela le ka go e be a mo go leng tsididi.

go tlhokomela diphologolo tsa rona.

fana ka o na go batho ba ba tlhokang ke fa ke emetse go oketsa lefelo la kgwebo ya me.

E ka thusa ka go boloka metsi be go oketsa mmu o itekanetseng le go tlhokomela diphologolo tsa rona ka go di fa dijo tsa boitekanelo.

Khabitšhe le sepinatšhe e e jadiwang ke sepinatšhe o ka se fitlhela le sona kwa nageng.

A sa itseweng ke leungo la jeke le turiane a ka nna molemo go a leka.

Ba dira dipatlisiso ka yone le gore e jadiwa jang le peo ya teng gore e rekisiwa kae.

Go nna le perekisano mmogo le go tlhokomela dithoto tsa bona le go utlwana le bareki le babereki ba bone.

Thuta ka ditlhare le go ithuta ka mmala o ka dirisiwa.

Tlelaemete e e farologaneng ya kgaolo e na le seabe se segolo mo go ameng tsela e ya dijalo ditlhaselwang ke malwetse a metlhare le ditshenekegi diphetogo mo go bongolang. Temperature le dipula di ka ama ka mokgwa o farologaneng kotsi ya malwetse le ditshenekegi tse di ka senyang dijalo.

Balemirui le badiri ba mo dipolaseng ba ka tsamaisana sentle le dinako mabapi le dikaelo tsa boitekanelo, pabalesego le mekgwa e e siameng ya tlhokomelo ya dipolase ka go dirisa mekgwa e ikaegileng ka temogo thuto le taolo fa ke ditsela dingwe tse di ka ba thusang.

le merogo di farologana ka ntlha ya karolo ya semela e e jewang le tsela e di golang ka yone. Mefuta ya merogo e ka nna spinach-e khabitšhe, mefuta ya maungo e ka nna dinamune le diapole.

ke boammaaruri gore maungo a mela ka dintlha tse dirileng ka jalo go botlhokwa go a boloka sentle gore a se senyege, mme a dirisiwa mo isagong. Mekgwa e e farologaneng ya go boloka maungo e ama boleng jwa dijo le tatso, mme nngwe le nngwe e na le ditlamorago tse di farologaneng.

Ya tiro le maemo a a tlwaelegileng a tiro di na le seabe se segolo mo ditshwanelo tsa badiri ba dipolase le dituelong mo lephateng la temothuo. Dintlha tseno di laola gore badiri ba amogele sentle ba buelelwe mo molaong le gore maemo a a ba logelang tiro a siame.

temothuo mo Aforika Borwa le lebagane le dikgwetlho di le dintsi tse di ama tlhabologo, tshimologo ya madirelo, le phitlhelelo ya mmaraka. Le fa go ntse jalo thekenoloji e na le bokgoni jo bogolo jo bo thusang balemirui go oketsa madi le kgwebo ya bone.

Dikotsi tsa boitekanelo tse di amanang le tlhokomelo ya temothuo di tlwaelegile mo bolemiruing ka ntlha ya maemo a ba berekelang mo go o ne le dilo tse ba lebaneng le tsone letsatsi le letsatsi. Go tlhokomela temothuo go ka ama mmele le boitekanelo fa go sa dirisiwe mekgwa ya pabalesego.

A nang le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe a na le dikarolo tse di thusang mmele go nna mo seemong se se siameng tse di ka akaretsang dibithamini le diminerale.

Di le mmalwa tsa setso tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go bolaya diphologolo, bogolo jang mo maemong a a tlhokang go se dirise mekgwa ya sešweng jaaka motlakase kgotsa dithunya. Ditsela tse di amanang le setso di bontsha maitlamo a batho mo wa tikologo tumelo le botshelo jwa malatsi otlhe.

Temothuo e na le seabe se segolo mo ikonoming ya lefatshe ka kakaretso, bogolo jang fa le dirisiwa ka tsela ya kgwebo le go romela ntle.